Njengomphathi ndizobaqeqesha abadlali rhoqo. Kwaye ndibacebise ukuba batye ukutya okunezakhamzimba, kwaye basele amanzi kunotywala.

Iindlela esizonwabisa ngazo nosapho lwam xa sinemali, siye sizikhuphe siye elwandle okanye singapheki ngaloo mini, sitye ukutya okuphekwe ezivenkileni

Ndicinga liyakhula, ngoba iqela lesizwe lombhoxo loMzantsi Afrika lisoloko liphumelela xa lidlala namanye amaqela.

Hayi, ayililo uhlobo olunokonwatyelwa ngumntu wonke, ngoba imidlalo ekhoyo kwisikolo endifunda kuso yibhola ekhwatywayo edlalwa ngabafana qha.

Umntwana noba ebengazithembanga kumdlalo, kodwa xa ebona umzali wakhe ekhona uye abe nomdla kwaye enze ngcono.

Ndingakhetha uMessi ukuba azibandakanye neqela lesizwe lebhola ekhatywayo loMzantsi Afrika, kwaye uzokungenela indawo kaThemba Zwane, ngoba uMessi angaliphuhlisa iqela loMzantsi Afrika.

Ngoba nawo imidlalo ye-elektroniki iyimidlalo njengawo nawuphi umdlalo.

Ndicinga ukuba umgangatho weqela leqakamba loMzantsi Afrika liyakhula, ngoba xa bedlala namanye amazwe baye baphumelele.

Umdlalo endithanda ukubukela nosapho lwam okanye nabahlobo wam ngumdlalo wombhoxo, ngoba iqela loMzantsi Afrika alisiphoxi kwaye lisoloko lizimisela ngamaxesha onke.

Ngoba xa ungumntu kwaye usenza into oyithandayo uyazimisela ngamaxesha onke, kwaye uhlala wonwabile. Loo nto yenza uphile ubomi obupheleleyo.

Ngeeholide zoluntu ayikho into endiyenzayo, iba lixetsha lam lokuba ndiphumle.

Igama endinokulithiya elo qela lingathi Shining Stars, ngoba ndifuna iqela lam liqaqambe noba lidlala neliphi iqela.

Utatomkhulu wam ndingamxelela ukuba umdlalo wokukhwela ibhodi unobungozi kakhulu, ngakumbi kumntu osekhulile njengaye.

Ndingathanda ukutyelela kwelinye ilizwe, ndikhenkethe kwelo lizwe into enjengenyanga.

Umdlalo wangaphandle endikhule ndiwudlala ngugqaphu. Ugqaphu uwudlala ngokuba ungena ngaphakathi kwintambo ebanjwe ngabantwana ababini. Kufuneka uxhumaxhume kuye ide ikubethe intambo.

Ndingakhetha ukuchitha ixesha neqela lombhoxo, ngoba babukeka ingathi ngabantu abathandekayo kwaye abanangxaki namntu.

Ndingumntu othanda ukudlala imidlalo nje ngokuzonwabisa, ngoba ndingumntu ofuna ukwehlisa amafutha emzimbheni wam. Imidlalo emininzi iyandinceda ukuba ndifezekise iphupha lam lokwehlisa amafutha emzimbheni wam.

Ndicinga ukuba iindlela zokuhlala besempilweni ngokwasengqondweni bangadlala ibhola ekhatywayo. Kuba bengamadoda ndicinga ukuba bangayithanda, kwaye izawubenza ukuba bahlale besempilweni njengabantu abadala.

Ndingakhetha uchitha ixesha noCaster Semenya, ngoba uCaster Semenya ngumntu wesifazi nam ndingumfazi, kwaye ndingachitha ixesha ndimbuza ukuba uphumelele njani.

Umsebenzi owenziwa nguMzantsi Afrika wawumhle kakhulu kwaye uncomeka, ngoba azange ndive kuthiwa kukho ubundlobongela obenziweyo kubantu bangaphandle.

Ewe, ndingayithatha inxaxheba ekubalekeni imarathoni, ngoba ndifuna ukuzibona ukuba ndingakwazi ukuyigqiba na.

Umthetho endinokuwongeza kukuba amaxabiso amatikiti weqakamba mawafikelele kumntu wonke.

Andiqondi ukuba ndingalungela ukuba ngumdlali weqakamba ngoba iqakamba andilithandi.

Hayi ayikho into endiyenzileyo kule nyanga iphelileyo nabahlobo bam, ngoba bendixakekile zizinto zesikolo.

Imisebenzi yokuzonwabisa endicinga ukuba ingabafanela kwaye ibancede bahlale besempilweni ngokwasengqondweni, umsebenzi wokuqala kukucula. Umsebenzi wesibini kukuthunga impahla. Ngoba izobenza bazazi ukuba banento abayenzayo apha ebomini.

Ewe ndinalo uluhlu lweminqeno endifuna ukuyiphumeza phambi kokuba ndiwushiye lo mhlaba esiphila kuwo. Umnqweno wokuqala kukutshata ndibe nosapho lwam. Umnqweno wesibini kukuphila ubomi obunyanisekileyo.

Ewe zikhona iindlela esizonwabisa ngazo nabahlobo bam. Siye siphume siyokutya ngaphandle, siye naselwandle, siphinde sityelele iindawo esingazaziyo.